Ke tla akantsha merogo e akaretsa cucumber ka fa e na le dikotla e bile ka ungwelwa baagi le batho botlhe tota.

Go bonolo thata go jala maungo a akaretsa diapole ka gonne o tsaya setlhare fela kgotsana tlhotswe o bo o itsenya mo mmung, morago ga sebaka go tlhage setlhare, setlhare seo se ntshe maungo.

Merogo jaaka ditamati e jalwa ka dithotse tsa teng o di tsenya mo mmung, morago ga dibekeng nkabe go tswa ditlhare, ditlhare tseo di be di nna le dijalo, mme bo iponela tamati morago ga dibeke di sekalo kgolokwana ya ditamati.

Fa o lema rooibos-o kgotsana teye ya rooibos-o tsaya di peo o di tsenya mo mmung, morago ga lobaka fela nkabe di tlhoga o di nosetsa fa di sena go tlhoga di kutula, ka bongwe ka bongwe o di bafa le di tswa mo peo ye wa, o di tsaya o di baya fale o di omisa, morago di tseye o di tsenye mo di tea bag e be e le gone yanong o tla nwang rooibos.

Rooibos-o e ka go thusa thata mo go fokotseng ke re ya gonne fa o na le bothata jwa madi a ko tlase mo mmeleng rooibos-o e ka go thusa go oketsa madi mo mmeleng, ga o na le ka sejatlhapi re bua re re ga o na le low blood o ka dirisa rooibos-o gore e tle go thuse e go fe maatla e bile o go thuse o nne le matla mo mmeleng jalojalo.

Dikgwetlho tota tse balemirui ba rooibos-o ba kopanang thata le tsone ke tsa di-weather tse di fetoga, di fetoga fa le le fa le, fa go le mogote thata le metsi a sa siamang a ka feleletsa bolaya jalo ya rooibos, jaanong tshwantse a e le tlhoko le mmu tota tshwanetse a shebe gore ke mmu o siameng o tshwanetsweng, rooibos, tharabololo ke gore ba iphitlhele ba lemela mo green house tota gore dijalo di tle di gole bontle thata, le go di ela tlhoko nako le nako.

Dikgwetlho tse ba lebaneng le tsona ka se sebakwa ke goreng di temperature-a tse di ko godimo thata di ka bola maungo le dipula tse di tseneletseng tsa morwalela di ka boloya maungo ke tsone dutse le gore balemirui ba lebagane le tsone di-weather le le dipula tse di tseneletseng.

Dingwe tsa dilo tseo ke go kutula dija tsone maungo pele ga nako, pele ga a senyega le go a baya fale pele a senyega gore o tlo a dirisa gore a tswe a nne mosola mo dilong tse o batlang go di dirang.

Dingwe tsa maungo a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke diterebe, diapole, dinamune, dipanana, ke maungo a leng gore a jalwa lefatshe ebile a ratiwa lefatshe ka bophara.

Merogo e jewang thata ke dikhabetshe, makwele, merogo ka karetso merogo yotlhe ka kakaretso sepinatšhe tota spinach.

Dithoro le mabele di na le seabe thata mo temothuong ka gobane ke tsone tse di golang bontle thata, e bile di na le dikotla tse dintsi di gola bonolo thata.

Fa go buiwa ka Wine Farming go tewa diterebe ka bo di tsaya jalo di tsaya o di go nale diterebe tse di kgethegileng tse di dirisetswang go dira wine jaanong ke se ka ga jalo se bidiwang Wine Farming ka gonne go kutula diterebe.

Dilo tse o ka di tlhokang go itshimololela la tshingwana ko gae, ke dijalo, garawe, foroko, haraka, le metsi gore o tlo nosi dijalo tsa gago fa ntse di gola.

Rooibos-o e ka thusa thata mo go itireleng madi, gape le go sireletsa mmu gore o seke a foka, le gore gape e siametse mmele gore batho ba ka e kutula, ke diphologolo di ka eja tota, gore di tle di nne le itekanelo mo mmeleng.

Dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata ke merogo ke yone e siametse mmele thata le maungo fale le fale, a siametse mmele e bile a botlhokwa thata-thata mo mmeleng, a ka tlisa itekanelo e siameng mo mmeleng.

Tshwanetse o nne le bopelotelele tota, o nne le tikologo e siameng pele o ka tshimolola temothuo ya rooibos-o, nne le metsi o nne le dilo tse di siameng o nne le tikologo e e phepa metsi a phepa ka dinako tsotlhe, pele o tshimolola go ka jala rooibos.

Rooibos e botlhokwa thata e bile e siame thata ka go na le melemo e nang le rooibos, go akaretsa diteye jalo jalo tsa rooibos-e, ka tsone gape tse di siameng thata-thata for mebele ya rona, e rekisiwang kwa marekelong di teye jalo jalo le melemo.

Rooibos-e e dirisiwa thata mo teyeng tota, gape go akaretsa le ditlolo tse di rileng tse di nang le rooibos-o tse di ka maatlafatsa letlalo la motho, le dira letlalo la motho gore le nne phepa e bile le itekanele ka dinako tsotlhe.

Ditsela tse dišwa tse merogo e dirisiwang ka tsone mo dilong tse di nang le boleng e oketsegileng ke jaaka merogo e botlhokwa e jadiwang ka dinako tsotlhe go akaretsa bo di-spinach-e jalo jalo, bo di khabetšhe jalo jalo ke merogo e siametse mmele thata ebile ya re ungwelwa tota mo mebeleng, e le gore e tlisa theko e siameng ko mabenkeleng.

Ke tla iponela ke a tsena mo mabenkeleng ke a reka dilo di akaretsa spinach-e le makwele le digwete ka gonne di na le dikotla tse dintsi e bile di botlhokwa thata mo mmeleng go tshimolola mosupologo bontle ka dijo tse di nang le dikotla thata.

Kgolo ya thekenoloji e a mmakgwebo ka gonne gantsi jaanong batho ba tlhoka mebereko ka ntlha ya thekenoloji e godileng thata, e bile gape go akaretsa gore go nale bo dilo di akaretsa bo green house se tse e leng goreng di feta di dira dijwalo mo nakong e khutsanyane, di bodusa ka nako e khutsanyane.